Awa, mina angekhe ngalunga emjarhweni loyo ngombana nginekinga yesifuba. Umjarho lo we maratoni awufuni abantu abanekinga yesifuba ngombana uyozithola kumele ugijime ibanga elide, isifuba angekhe sakuvumela, uyozithola sewuwela phasi nofana sewunekinga sewuphefumelela phezulu ngendaba yokobana isifuba sakho sinekinga angeke ukghone ukungenela ubujamo obufana nalobu. Ngikho mina ngingakghoni ukuthi ngingangenela umjarho wokugijimisana yesifuba lesi anginaso.

Omkhulu ngombana umnotho weSewula Afrika ukghona ukuphuka ngombana bavula imithuba yemiberego, abantu nabo bazithola baberega begodu bakghone ukondla imindeni yabo. Lokhu kubasiza khulu begodu kurhelebha nabantu abaseduze nawo, nomnotho weSewula Afrika uyaphezulu ngombana sikghona ukuthi sikwazi ukuthi abantu abanengi baberege.

Ngithi sekuya ngomuntu ukuthi yini yena ayifunako ngombana nabo laba abadlala ibholo nabo bazithola baberegisa iindakamizwa, bangababoni begodu kuya ngomuntu ukuthi yena uzimiseleni. Ayikho into edlula ukuthi umuntu yena azitjele bonyana into leyo akasayifuni, wena ungamtjela kodwana yena ehliziywenakhe, nengqondwenakhe nemkhumbulweni nakungakafiki bonyana into leyo ayilise, angeke aze akulalela yena usuzokutjho ukuthi iye, mara ehliziywenakhe uyazi ukuthi yena ufunani.

Angiboni bonyana abafundi banelwazi elaneleko ngombana abafuni bonyana, abazibandakanyi eendabeni zokudlala eenkolweni. Abalazi ilwazi lokobana bangathola iimpilo zabo zetjhentjhile ned ngokudlalela ned ngokudlala ibholo esikolweni nabanye abentwana, bangazithola sebaphezulu khulukhulu ngepilo begodu badla imali enengi kodwana bona abanalo ilwazi elinengi kangako ngombana abafuni ukuzibandakanya nalo ilwazi lelo.

Ngibona kungurhulumende ngombana amakhosi wona akanawo amandla lawo wokuthi angarhelebha abantu bemphakathini. Ngibona kurhulumende ngombana urhulumende unezinto ezinengi begodu unezinto ezinengi zokUberega, zokuvula iindawo lapho khona abantu bangazithola khona badlala khona ibholo begodu banezinto zokudlala ibholo, banazo iinyathelo zokurarha ibholo ngombana ibholo ifuna izinto ezinengi. Ifuna iimpahla zakhona zokuthi ugqoke, ukwazi ukuthi ungalimali, ningalimazani. Alo-ke, ngurhulumende umuntu ongakghona bonyana arhelebhe abantu.

Ukuzilibazisa engikuthandako msebenzi wokutjala. Nangitjalako ngizithola ngijabule khulu begodu iintjalo zami mazithoma ziza kuhle, ipilwami. Ngiwo umberego engakghona ukuthi ungizilibazise loyo navane ngikhona ekhaya begodu ukutjala yinto engayifundiswa bazali bami, ngayithanda, ngayithatha, ngayibeka ehliziyweni begodu ukutjala kuyasiza ukuthi wonge imalakho ngombana nawufuna i-anyanisi, usuya khona engadinakho eseduze nekhenu ukhiphe i-anyanisi, udle.

Umdlalo womrabaraba ungasiza ekuthuthukiseni umnotho nangabe bangenza iindawo lapho khona kuzokuza boke abantu abakwazi ukudlala umrabaraba ababuya eenarheni ezahlukahlukeneko, lapho khona bazokuhlangana khona badlale umrabaraba. Kuzokutholakala khona umuntu ozokukghona wokuthi abafenye boke abantu labo, ngaleso sitayela urhulumende angakghona bonyana umnotho ukhuphuke, kube neenthuthi ezizophekelela abantu lapho kuyokudlalelwa khona umdlalo womrabaraba, kuyokwenza bonyana umnotho ukukhuphuke khulukhulu lokho.

Ngisese mncani. Ngawuthomiswa kukuthi bengibona ababelethi bami bakuthanda khulukhulu ukutjala, ngabona bonyana mina nangeke ngikuthande ukutjala ngizokudla ini ngombana ubaba wangitjela bonyana nangingafuni ukUberegisa zami izandla, ngiziphi izandla ezizongifakela imali, ngiziphi izandla ezizongifunza zingifake ukudla ngombana bona bazokusuka ephasina, ngizokusala ngedwa ngisale ngazi bonyana ngidla ini. Ngalokho-ke ngikho ngathanda ukutjala, ngazi bonyana lokhu kuphuma esandleni sami.

bonyana irerhe umdlalo wentambo nabawudlala ekhaya ngombana nabawudlala esikolweni bawurobhana khulukhulu begodu abanye abentwana abakwazi ukuwudlala kuhle umdlalo lo begodu ngibona uyingozi khulu umdlalo lo ukuthi bangawudlala esikolweni.

Imali yezemidlalo iletha imali enengi khulu eSewula Afrika ngombana sikhumbule bonyana nakunemidlalo yenarha yoke, sikhumbule bonyana iinarha ezinye iindawo neendawo, bayaphuma beze eSewula Afrika bazokubukela imidlalo ezobe idlalwako eSewula Afrika. Alo, lokho kwenza bonyana iSewula Afrika ithole imali enengi khulukhulu evela kwamanye amazwe begodu lokho kusiza bonyana abantu bamanye amazwe bathande iSewula Afrika ngombana iSewula Afrika inezinto ezinengi ukudlula amazwe amanengi angaphandle.

Ilanga engibona bonyana lilungele bonyana abentwana badlale eenkolweni ilanga langoLwesithathu, benze ilanga linye. Lokho kwenza bonyana abentwana bangeze bazithole baselele eemfundweni zabo. Lokho kuzobasiza bonyana bakghone ukuthi bafunde, ngapha baphinde bakhambe bayokudlala ibholo nabayidlala ngoLwesithathu. kukatelelekile bonyana benze ilanga linye lokobana lelo langa akufundwa, bayakhamba bokwenza imidlalo, abadlala ibholo ngabadlala ibholo, abadlala ibholo yezandla ngabadlala ibholo yezandla njalo kanjalo.

Isiza khulukhulu ngombana ngesikhathi sokobana ngicabange bonyana yini into engingayenza, ngizithola sengizenzela umberegwami wokutjala. Lokho kungisiza khulukhulu begodu kuthatha isikhathi esinengi sami, kungenza bonyana ngiqalene nakho lokho isikhathi eside. Kungisusa ebungozi obunengi obungangenza bonyana ngizithole sengisebungozi obukhulukhulu engizokubhadelwa ukuphuma kibo kusasa begodu ebuzongenza bonyana ngizithole sengililelwa ziinsimbi. Ukutjala kuyanginceda befuthi kungenza ngihlale ngisekhaya ngombana iintjalo zifuna isikhathi esinengi begodu zifuna ubekezele.

Iye, ingoma le mina ngibona inamandla ngombana yingoma yethu yeSewula Afrika isenza sibe munye, sibumbane, sibe sitjhaba esisodwa begodu isenza bonyana sizwane sibe mumuntu munye begodu isihlanganisela eduze. Neqembu lethu kuyenzeka bonyana nasivume ingoma efana njengale kwenzeke bonyana bazithole bathumbile ngombana ingoma le ibenza bonyana basondele eduze nabantu beSewula Afrika begodu sibambene sibe munye, ukuzwana kuba kuhle, kuhlula abantu abangazwaniko.

Ngiwubona utjhabalala ngombana awusese nabalandeli abanengi khulu enarheni yekhethu yeSewula Afrika. Umdlalo weempera sewuseenarheni ezingaphandle, eSewula Afrika abawulandeleli khulu umjarho wamapere. Abawulandeleli khulu ukufana njengezinye iindawo, ezinye iindawo kulapho khona bawubekele phambili begodu bayazi bonyana ngomjarho weempere, badla khulukhulu ukudlula umdlalo webholo

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa kutjala. Navane ngitjala kulapho ngithola khona isikhathi esinengi sokuthi ngizilibazise begodu ukutjala ngiyakuthanda, yingakho ngizikhethela khona ukuthi ngizitjalele nanginesikhathi ngombana ukutjala yinto esehlizywenami engiyithandako nento engakhula ngayo, safundiswa ngayo nasisakhulako ukuthi kumele sifunde ukutjala sikwazi ukuthi nasinamakhaya, sikwazi ukuthi ukudla kukhona, siyazenzela siyazitjalela.

Ngazithola ngithaba khulu ngombana ngathi nangenza umsebenzi wokuzilibazisa, ngathola bonyana iintjalo zami zikhula kuhle khulu tle, ziyangithanda begodu ziyanotha. Ngazithola ngithabe khulu bonyana into le ngiyakghona ukuyenza, ngingaqhubekele phambili ngiyenze, kungabi nento engiphazamisako phezu kwayo begodu into le kungeyami, yinto yami engiyikghonako, yingakho ngazithola ngijabulile nangenza wona loyo mberego loyo wokuzilibazisa. Ngabona bonyana umberego loyo ngewami begodu akekho omunye umuntu ongangithathela wona, kuya ngawe bonyana uzitjela kangangani ukuthi loyo mberego loyo ufuna ukuwenza.

Into engiyitlhoga khulu, ngithola ngitlhoga amanzi ngombana la sitjala khona kusendaweni lapho khona amanzi siwatlhaga khulu begodu sisemaplasini. Urhulumende wethu sambawa bonyana asilethele injojo nofana alethe ama-water kan azokuza azokuhlala asithelela amanzi kodwana akenzi njalo. Lokho kusinikela umraro omkhulu khulu nakosele sithelelele iintjalo zethu. Sizithola siya ebangeni elikude khulu nasiyokufuna amanzi wokobana sithelelele iintjalo zethu. Enye into kuyatjhisa begodu iintjalo zihlala zifuna amanzi mihla ngamalanga, lokho kwenza bonyana sizithole sidinwe khulu nasiyokufuna amanzi kwezinye iindawo. Urhulumende akabonakali amumuntu osirhelebhako phezu kokuthi sithole amanzi lawo.

Abanye bayatlhogeka ngombana ngizithola ngiberega bunzima khulu nangingedwa ende intwenye engizwisa ubuhlungu khulu kukobana nasele sengivuma sivuna sibanengi. Abanye abantu bayatlhogeka kobana bangirhelebhe bonyana sikwazi ukuthola amanzi, nangiyokufuna amanzi sikhambe sibanengana ukuze sikwazi ukubuya namanzi amanengi. Nangikhamba ngingedwa, ngibuya namanzi amancani begodu ngikhamba ibanga elide. Abanye abantu ngiyabatlhoga bonyana beze bazokurhelebhisana nami sikwazi ukuthi sitjale soke begodu umberego lapho awubimkhulu khulu, sizithola sitjala kuhle begodu sirhelebhana kuhle namanzi sikhamba soke sowathatha kuhle sibuye.

Umberego lo ngiwenza khulukhulu navane kunganalitho engingalenza. Lapho ngizithola ngenza umberego lo ngombana isikhathi sami esinengi leso angikwazi bonyana ngihlala ngingasiberegisi, sengihlale kuphela. Kukatelelekile bonyana isikhathi soke usiberegise ositholako. Umberego wami lo ngiwenza navane nginesikhathi, ngikhona ekhaya, kungekho lapho khona engingaya khona nofana ngingayi emberegweni. Ngizithola ngisetonini emuva, ngibhizi ngitjala nofana ngithelelela nofana ngisusa izinto ezingafuneki eduze netonini. Lokho ngikwenza navane nginesikhathi esinengi ngikhona ekhaya nofana kuyisikhathi sami sokuthi ngingayi emberegweni nofana ngesikhathi sokobana emberegweni kuvaliwe, ngizithola ngiberega khulukhulu entwezini zami lezi ezokutjala zoke nezokulima.

Amakghono ngibonile bonyana ngiyakghona ukutjala, ngingazithola ngitjala isimu ekulukulu begodu ikhiphe wokudla okuhle khulu. Ngizibonile bonyana ikghono lelo nginalo begodu isineke sokubekezela iintjalo nginaso. Lokho kungenze bonyana ngabona bonyana nanoma ngingathola inarha ekulu kuthiwe ngitjale, ngingazithola ngitjala kuhle nokudla kwami kube kuhle kwamambala ngombana ngiyakwazi ukubekezela begodu ngiyakwazi ukuthi ngibekezelele iintjalo zimile, zize kuhle bezikhule kungana lapho ngizitjhaphela khona. Lokho lokho kungirhelebha bonyana ngibone bonyana isineke nginaso begodu umberego lo ngiwenza ngiwuthanda begodu amakghono wokobana ngiwenze nawo akhona ngombana nangikhumbula kuhle, nawumtjali kukatelelekile bonyana ubekezele ngombana iintjalo zithatha zaso isikhathi bonyana zimile.

Ingoma mina engiyikhumbulako ebeyivunywa nakusadlalwa ibholo ngenye ethi mpompo vuleka, bekuthi nakuvunywa ingoma efana njengalena, bewuthola abentwana besikolo abadlala ibholo, ubathola babaseleka namkha ubathola sebangena emfuthweni wokobana badlale baze bawine. Kwavunywa ingoma leyo esikolweni sethu, bengekhe kwenzeke isikolo sethu singathumbi, besithola siwina ngombana bekuvunywa ingoma le, eyenza abadlali bonyana babe semafulufulwini wokobana bawine leyo mdlalo loyo abaqalene nawo. Ingoma ethi mpompo vuleka.

Mina ingoma engiyazi yenza abentwana ngiyo yona le ipompo vuleka, ngombana nathi besicula yona lokha nasisadlala ibholo. Ngiyo ingoma evunywa khulukhulu lokha nakudlala ibholo. Nabentwana nabo bayayivuma ingoma le, ukuze bangene emafulufulwini bazithole sebathumba umdlalo loyo ebawudlalako. Ingoma le ayikhethi bonyana ivunywa babantu abakhulu namkha abentwana, abentwana nabo bayayivuma ukuze bakwazi bonyana bathumbe lowo mdlalo ezobe baqalene nawo ngalesosikhathi.

Awa, mina awukho umdlalo engiwaziko obizwa ngokuthiwa ngewobungani, ngikhule ngaze ngaba ngaka azange khengizwe bonyana kunomdlalo ebizwa ngokuthiwa batjho mdlalo wobungani.

Amatatawu makhulu kodwana zikhona iindawo lapho khona abentwana bazokuthola khona ukuthi bahlale namkha babe ne-space sokuthi nabo bakghone ukubukela ibholo navane idlala. Nabo bavumelekile bonyana abentwana bangene ematatawini wokuzilolonga webantwini abakhulu, bakwazi bonyana bajayelele futhi ukuthi vele bangena lapho.

Ngibona bonyana nayo bangayithatha bayifake eenkolweni, ngombana bakhona abentwana abanekghono lokwenza umdlalo loya wentambo, abawukghona bebeqele ngale. Ngalokho nabangayifaka eenkolweni kungaba nabantwana abanengi, abangazithola baphalisana bebathumbe abonongorwana. Ngombana umdlalo lo unabalandeli abanengi khulukhulu begodu abalandeli bayo, kakhulukhulu uthola kubentazana, ngibo abentazana abathanda ukudlala umdlalo ofana njengalona.

Ngibona bonyana kufanele idluliselwe esizukulwaneni ngokuya kwekambiso yesintu, ngombana siyithole injalo asikwazi bonyana siyitjhentjhe siyenze ngendlela thina esiyifuna ngayo. Lokho kuzosifaka ekingeni ekulu khulu, kurerhe navane ikhambe ngendlela yakade esiyithole ikhamba ngayo singajiki izinto. Ngombana nasingajika izinto sizozithola sisekingeni ekulu khulu, singasakghoni bonyana singazibuyisela emuva.

Imidlalo yendabuko kulokha nabakhuluma ngemidlalo yakade, leya ebeyidlalwa babantu bakade. Ngiyo imidlalo yendabuko indabuko kutjho ukuthi, imidlalo le kade ikhona begodu beyidlalwa bobamkhulu bethu nabogogo bethu ngesikhathi sakade sebandlululo.

iqakathekile ngombana yenza bonyana sazi amasiko wethu begodu sazi nokuthi abobamkhulu nabogogo, kade bebadlala miphi imidlalo. Isirhelebha khulukhulu ngalokho ngombana sizokwazi bonyana, ekadeni abogogo bebadlala umdlalo oso nofana bebadlala ini nani. Nathi lokho kuyasirhelebha bonyana sikwazi ukuyidlala imidlalo leyo, ngombana kumidlalo yesintu yabantu bakade.

Mdlalo wamathini ngombana umdlalo wamathini bawuthanda khulu endaweni yangekhethu, ngiwo umdlalo wendabuko engingatjho ngithi ngiwo othandiwa khulukhulu, odlalwa bentwana banje. Nabantu abakhulu nabo kesinye isikhathi nabazithola babhorekile, bazithola badlala wona umdlalo loyo.

Ibahlanganisa kuhle ngombana umdlalo wendabuko wenza bonyana abantu bazwane bangalwi begodu wenza bonyana sifunde okunengi kiwo umdlalo loyo. Usirhelebha khulukhulu umdlalo wendabuko, sifunda okukhulu emidlalweni wendabuko nasoloko siwudlala njalo. Ngombana wona bekumdlalo wabogogo bethu seweqela kithi iinzukulwana zakhona. Kuqakathekile bonyana siwazi umdlalo lo begodu siwuthande, ngombana usenza thina sibabantu abanzima sikwazi ukuhlangana, sizazi bonyana sivela kuphi ngomdlalo lo.